Ukwakha ifomethi entsha yomculo wesiteshi semsakazo engisicelwe umphakathi. Kungangifakela ugqozu kakhulu ukuthi ngikhone ukubabonisa endaweni. Ukuthi isiteshi somsakazo sibaluleke kangakanani emphakathini kuyo yonke indawo esihlala kuyo.

Ngibona ukuthi ukuze wazi amalungelo akho njengomthengi. Ngaphambi kokuba uthenge ucezu lomshini kwamele wazi ukuthi malimoshekile ngesikhathi esingaka uyalibuyisa. Noma malimosheke ngesikhathi esingaka alibuyi wazi ukuthi noma ulithenga. Ulithenga wazi ukuthi kuhamba kanjani ukuze uvikeleke njengomthengi.

Ngaphambi kokuba ngiqale amalungiselelo engingawenza. Ngingaqale ngilungise izinto engizokhona ukuzisebenzisa njengomculi ukuthi zihleleke kahle. Ukuthi noma ngiculela abantu yonke into ihlelekile, ngingakhetha umculo engaziyo ukuthi bayawulalela abantu. Ukuthi kuze uzobathinta ezinhlizweni.

Kubaluleke kakhulu ukuthi inkundla ibe nombhalo ngezansi osekela izilimi eziningi. Ukuthi noma kuza umuntu okhuluma lolwimi abone akhone ukufunda lapha. Kungabi ulwimi olulodwa ukuthi umuntu akasakhoni ukufunda, akakhoni nokuthi ozoyichaza athini. Kubaluleke kakhulu ukuthi kube nolwimi oluhlukene inhlobo ngey'nhlobo zezilimi.

Ukubukela umidlalo bukhoma kwi-TV. Into ekumele uyenze ukuthi ufake isteshi owaziyo ukuthi la, ila okudlala khona ibhola imdlalo.

Mina Sibongile, izinkundla ezingalungile kahle ziyangikhathaza. Ngoba sisuke sisebenzisana ngaphakathi kwabalandeli bomculo. Manje kumele izinkundla zibe semgangathweni okahle kuthi noma kuculwa noma abalandeli befika babuthole ukwenama.

Mina Sibongile, ngixoxa nomngani wami ngohlelo lomculo eziteshini zomsakazo zomphakathi. Mina ngibona ukuthi kwamele ukuthi isiteshi lesi somsakazo sibe semgangathweni obaluleke kakhulu. Kube khona nokuthi noma sifaka umculo womphakathi ukuze umphakathi uthokoze nawo. Noma umphakathi ukhuluma ufuna ukukhuluma uncedo emphakathini. Kwamele sibe nabo ngaso sonke .

Siyaxoxa nomngani wami lana, sixoxa ngomthelelo wesiteshi somsakazo womphakathi. Ukuthi kungabanjani sihlukanise izinhlelo, sihlukanise izinhlelo. Kube nohlelo oluzongena ekuseni, kube nohlelo oluzongena ngabo-twelve, kube nohlelo oluzongena. Kube nomphakathi uzokwazi ukuthi ngesikhathi esinje. Kunohlelo olungena ngaleskhathi, luphele ngaleskhathi, sizama ukugqugquzela intwenjalo.

Inkundla yomculo eyodwa eyenza ukuthi kusebenziseke kalula kunenye. Kuya ngokuthi leyo nkundla ilungiswe kanjani. Kungakho abantu beyithanda ukuthi masingasebenzela kule nkundla thukuthi. Lezi ezinye izinkundla azijabulisi ngayo yonke into akunanto nje ejabulisayo ngayo. Bayithandela kuthi iyajabulisa noma kuculwa noma imvula ina abantu abanethwa. Ingakho kuba nenkundla esebenziseke kalula .